Ditlamelwa tse pholo tse e leng gore di tlamelwa bagodi e ka nna, kalafi kwa bookelong kgotsa tleleniki. Diphukisi tsa dijo ba bangwe ba fiwa dijo, kgotsa dijo kgotsa dilwananyana tse eleng gore ba ka tswa ba di tlhoka. Thuso ya madi ya pensione-e gore ba thuse go phela mo nakong, tirelo ya baagelani, bangwe ba tla thusiwa ka batlhophi go tshwana le go apelwa, le dilo tse dingwe tse ba ditlhokang.

Ke bona go le botoka gore bagolo ba isiwe kwa dintlong tsa ditlhokomedi tse ba tlileng go ba tlhokomela. Ka gonne gantsi o tla kry-a jarateng, kgotsa ko ntlung go sena yo e leng gore a ka kgona go tlhokomela mogudi o e leng gore o teng. Ba bangwe ba na ba tshwanetse gore ba ye ditirong, ga gona gore ba ka ya ditirong ka mo ba tla ba tlhokomela bagodi. Ke bona go botoka gore ba isiwe koo gore ba kgone go kry-a tlhokomelo e e tshwanetseng.

Ke dilo tsa go tshwana le gore batsofe ba tlhokomediwe ko malapeng a bone. Ba sa tseiwa gore ba ile tlhokomelwa ke batho ba bangwe. E nngwe e ka nna gore batsofe ba fiwe lerato ba tlhokomelwe ba nne le bana ba bone, ko jarateng gore ba kgone go kry a lerato le ba le tlhokang e sa nna okare ba latlhilwe ke ba ga family. E ka nna le dilo tse dingwe tse di mmalwa tsa gore ba tlhokomediwe ka go tlhapisiwa, fa ba palelwa moo ba palelwang mo teng, go jesiwa if e le gore ba batla go jesiwa. Le gore ba robale mo lefelong le e leng gore le siametse bona.

Di bopa maikutlo a rona gore, re ithute go rata batsofe ba rona, re ba tlhokomele ka lerato, re ba tlhomphe re ba direle sengwe le sengwe se e leng gore ba ka tswa ba se tlhoka, ka fa bona ba sa kgone go ka go ikirela tsone.

Motho o simolola go amogela pension-e ya gagwe ya bagodi, a na le dingwaga di le masome a marataro.

Re ka ba thusa ka go ba neela dipalamo tsa mahala, ditirelo tsa bongaka mo gae kgotsa go rulaganya ditsela tse di kgethegileng tsa dipalamo tsa bagodi.

Re ka tokafatsa go fitlhelela dipetlele ka go bafa dipalamo tsa mahala, go aga dipetlele tse di gaufi le ditlhopha tsa bona, le go rulaganya ditirelo tsa bongaka tse di ba etelelang kwa magaeng a bone.

Go sekgale go ba gaufi le ditlamelo tsa pholo, go thusa gore ba kgone go tsaya thuso ka potlako fa ba ka tlhokagala.

Ditleliniki tse di tsamayang tsa puso, di botlhokwa thata ka gonne, di fitlhelela batho ba ba sa kgoneng go ya dipetlele. Di ba naya tlhokomelo ya bongaka, ka bonako le mo lefelong le le gaufi.

ko tleliniking o ka bona kalafi ya malwetse a a tshwanang le serame, mogare, letsholo bolwetsi jwa letlalo, le go tsaya dikgwele tsa pelegi.

Ditleliniki tsa magaeng di dinnyane ka palo, le kgakala le metse, ka lebaka la go tlhoka ditshenelelo le borai jwa dipalangwa. Mme seo se ama baagi ka go nna boima go bona kalafi ka bonako fa ba lwala.

Fa go sena melemo balwetse ba go wa, ka gonne ba sa kgone go alafiwa sentle. Mme ba tshwanetse go batla melemo kwa dpapatso tse dingwe kgotsa go ikopanya le baoki go ba thusa go e fitlhelela.

Batho ba bantsi ba boifa go ya tleleniking ka gore, ka ntlha ya letshogo la go nyalwa madi, go emisiwa lobaka lo lo leele kgotsa go se amogelwa sentle. Mme ba fitlha matsapa jaaka dipalangwa tse di sa nneng teng, le go tlhoka nako ya go ema.

Ke gore bontsi jwa batho ba batla go bona kalafi ka nako e le nngwe, mme dikgoreletsi di akaretsa go tlhaela ga babereki, dithulaganyo tse di elelang le go tlhaela ga di diriswa.

Ke lemogile melemo e mentsi ka gore ka tshweetso eno ya puso, ke ne ka kgona go bona thuso ya ka kalafi ka ka bonako. Bosigo ke sa tlhoke go tsamaya sebaka se se leeele kgotsa go leta go se tsa.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi, go ka thusa ka go netefatsa gore balwetsi ba bona kalafi ka dinako tsotlhe. Ba bewa mo tlhokomelong ya kamego, le go tlhokomelwa kgapetsa-kgapetsa go thibela bolwetsi go senya mmele.

Lelapa le setšhaba di na le seabe sa go tlhokomela, go tlhomamisa boikhutso le seriti sa batsofe. Mme se farologana ka ka ditso ka gore mo go dingwe batsofe ba tlhokomelwa ke ba lelapa. Fa mo dingwe ba bewa mo mafelong a tlhokomelo ya batsofe.

Mo tikologong ya me bagudi ba tlamelwa ka ditirelo tsa bophelo, dijo, mafelo a tlhokomelo le diporojeke tsa boitlosobodutu. Go ba tshegetsa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Bagodi ba tlhokomelwa mo mafelong a jaaka dipharologanyo tsa bagodi. Ba newa dijo, tlhokomelo ya pelo le boitlosa bodutu. Ditirelo tse dingwe di duelwa ke lelapa kgotsa puso, fa tse dingwe di dirwa mahala.